Umhlobo wam ndingamcebisa ukuba agcine imbali yentlawulo icocekile, abonise ingeniso ezinzileyo, anciphise amatyala, agcwalise isicelo ngokuchanekileyo kwaye akhethe ikhadi elihambelana nemeko yakhe.

Ikhadi lekhredithi linceda ekulawuleni intlawulo likhuseleke kwaye livulwe amathuba okuthenga kunye nokwakha igama elihle kwezemali.

Ukuba ibhanki ayisivumi isicelo sam sekhadi letyala ngenxa yenqanaba lam letyala eliphantsi kakhulu ndinokuziva ndidana, ndiphoxekile kwaye ndikhathazekile ngexesha elizayo kwezemali. Kodwa ke ndingazama ukujonga icala elilungileyo ndibone oku njengethuba lokuphucula indlela endisebenzisa ngayo imali, ndicwangcise ngcono kwaye ndifunde ngezinto ezinokuphucula inqanaba lam letyala ukuze xa ndiphinda ndifaka isicelo amathuba okuphumelela abe makhulu.

Izinto ekudingeka uziphathe ukuze ukwazi uvula iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika sisazisi, ubungqina bedilesi, ubungqina bengeniso, inombolo yeSARS kunye nemali yokuqala.

Ikhadi ledebhithi linceda ekusebenziseni imali yakho ngendlela ekhuselekileyo, ekhawulezileyo kwaye ikunceda ulandele iindleko zakho ngokulula.

Ngokolwam uluvo ndicinga ukucela kobungqina bedilesi yindlela efanelekileyo yokukhusela iinkonzo zezimali, ukukhusela abantu kunye neebhanki. Kodwa kufuneka kusekwe nendlela eguqukayo nenobubele eqinisekisa ukuba akukho mntu ikhutshiweyo ngenxa yezizathu ezingaphandle kwemeko yakhe.

Ukuba i-A-TM ingaginya ikhadi lam ledebhithi ngelixa ndizama ukukhupha imali ndingaziva ndibhidekile kwaye ndinoloyiko ndinxunguphele kuba ndingazazi okanye ndingenasiqinisekiso ukuba ndizawukwazi ukuphinda ndilifumane ikhadi kwaye ndizawukwazi ukuphinda ndiyifumane nemali yam.

Ukuba i-ATM ingavele iginye ikhadi lam ngelixa ndizama ukukhupha imali ndingazama ukufuna incedo ngokuthi ndingene ngaphakathi ebhankini.

Umalume wam ofuna ukuvula iakhawunti yebhanki ndingamcebisa ukuba athathe ixesha aphononongwe aqonde iimeko aze enze isigqibo esifanelekileyo kwiimeko zakhe zobomi.

Kule meko inje ndingathetha nomthengi sisi lowo ndicele ukujikisa lawo manzi kuba andinayo imali endiyiphetheyo apha esandleni kukuphela kwaleyo isekhadini.

Xa ndinokufumanisa ukuba kukho imali etsalwayo kwiakhawunti yam endingayaziyo ndingandwendwela ibhanki ukuze ndive iinkcukacha ezingcono ngokutsalwa kwaleyo mali.

Phakathi kokubhatala ngekhadi nokubhatala ngemali ngqo ndiye ndithande ukusebenzisa ukubhatala ngekhadi kuba xa kuthe kwenzeka impazamo ndibe ndiyilahlile nerisithi yokuthenga, ndiyakwazi ukuyokhangela isiqinisekiso sokuthenga kwibhanki yam.

Mna ndiyayithemba ibhanki kuba noba kunokwenzeka ibhanki itshe okanye igqekezwe kodwa ndiyakwazi ukuphinda ndiyifumane imali le yam. Ukanti xa ndiyifaka phantsi komatrasi, ukuba kwenzekile kwatsha okanye kwagqekezwa, andikwazi ukuphinda ndiyifumane laa mali ndiyayincama nje tu.

Tatomkhulu kulungile ukuba imali yakho uyigcine ebhankini kuba ikhuseleke kakhulu kunokuba uyigcine phantsi komatrasi. Kwaye kulula ukuyisebenzisa ngekhadi, inokukhula ngenxa yenzala kwaye inokunceda ekwakheni imbali yezemali ukuze ukwazi ukufumana amatyala kwixesha elizayo.

Ndingathetha naye ngobubele ndimbuze indlela avule ngayo iakhawunti. Ndimkhumbuze ngobungozi bokungakhuseleki kwezezimali kwaye ndimkhuthaze ukuba axoxe nam nangayiphi na ingxaki, kwaye ndimqinisekise ukuba ndiza kumnceda afunde ukusebenzisa imali ngokukhuselekileyo.

Iindlela zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki ziquka ukufaka imali esandleni kwiofisi yebhanki, ukusebenzisa ii-ATM ezinamandla okufaka imali, ukuhambisa imali ngeintanethi okanye i-mobile banking, ukufaka imali kwiivenkile ngeposi, ukufaka imali ngetshekhi kunye nokusebenzisa ii-eWallet ze-elektroniki.

Ukuvula iakhawunti yebhanki kwi-intanethi ndicinga ukuba kokona kulula kuba zonke iinkcukacha ezidingekayo ziba lapha kuwe emnxebeni ukwazi ukuzisebenzisa kungakhange kubekho isidingo sokuba ude uba uya ebhankini. Nangona ke ingakhuselekanga kuba kweli xesha siphila kulo sekukho ubuqhetseba babantu abanolwazi olungaphaya ngokwezobuchwepheshe.